La ntlha ke pagame sefofane ke ne ke ikutlwa ke itumetse, le ke tshogile ka nako e le nngwe. Ke ne ke fofela kwa Cape Town go ya go bona lewatle le dithaba.

Ee, ke toro ya me go pagama sefofane ka gonne ke ka bona mafelo a a farologaneng a a kgakala ka bonako. Ke ka rata go fofela kwa Dubai kgotsa kwa Paris. Fa ke ne nka tšhaba, ke ne ke ka tšhaba ka ntlha ya bopalamo le 'tiragalo tse di ka nnang teng mo loaping.

Reka thekete le go nna le passport-o, fitlha kwa boemelasefofane ka bonnye diura tse pedi pele, check-in, tseya pass, feta kwa security le immigration, pagama sefofane. Fa o fitlha Nigeria, bontsha passport-o, tsaya dikwalo mme o tswe.

Ke akanya dibese di le botlhokwa ka gonne di thusa batho ba le bantsi go tsamaya go fitlha mafelong a bayang kwa go one. Se ke se ratang ke gore di thusa go boloka madi, se ke sa se rateng ke gore ka dinako dingwe di a diega kgotsa ga di fitlhele fa o di tlhokang.

Mathata a a ka nnang teng fa o leka go dirisa kgotsa go reka karata e botlhale ya dibese ke go se itse gore e dirisiwa jang, go tlhokega mafelo a mantsi a go rekelwa kgotsa go tlatsa karata. Go latlhegelwa ke karata, o tshwanetse go reka e nngwe gape.

Motho o nna mokgweetsi o o siameng wa bese fa a netefatsa tshireletso mo tseleng, a itse melao ya ditsela le tsela tse di siameng, a tlhokomela batsayakarolo ka kelotlhoko. Bakgweetsi ba dibese ba thusa mo maitemogelong a a siameng a go ya tirong ka go tlhomamisa tshireletso ka go latela melao, go bopa maemo a a itumedisang ka boitshwaro jo bo siameng le go thusa gore leeto le tsamae sentle le go ya tirong ka nako.

Dikotsi fa go na le seteraeke, batho ba ka utswa mo ditseleng, batho ba ba tlhokang thuso ba ka tlhoka go fitlha, phitlhelelo mo mafelong a a botlhokwa e ka nna thata. Batho ba ba yang tirong ba amega jang? Ba ka tlhoka madi ka letsatsi leo gape ba ka tlhopha go se ye tirong kgotsa go dira mediro e e maswe.

Goreng dibese di tsamaya ka nako? Go netefatsa tshireletso ya batsayakarolo, go thusa batho go fitlha tirong le sekolong ka nako, go tsamaisa leeto ka botswerere. Fa bese e ema ka dinao, boloka boitshwaro, botsa bakgweetsi lebaka la go ema, akanya gore o tla latelela nako e nngwe.

Ee, ke kile ka siiwa ke bese ka ntlha ya strike-e sa bakgweetsi. Ke ne ka latelela tirong ka ntlha ya go ema ga dibese. Ke ne ka ikutlwa ke gateleditswe ka gonne ga go na tsela e nngwe e e bonagalang ya go fitlha kwa ke tshwanetseng. Ke ne ka tlhopha go batla tsela e nngwe ya go fitlha tirong.

Ee, mo tikologong ya me go kile ga nna le ditshupetso tsa dibese. Maitemogelo a me, go ne go na le kgatelelo mo tseleng ka ntlha ya batho ba ba neng ba eme, go ne go na le go tlhoka tshireletso mo maetong a a botlhokwa jaaka go fitlha tirong le sekolong. Bapagami ba amega jang? Ba ka latelela tirong, ba ka ikutlwa ba pateleditswe, ba bangwe ba ka tlhopa go se ye tirong.

Lekakanyo la tirelo ya dibese mo sekolong sa lefela go ya go lesome. Lefela, ga gona sepe se se kgotsofatsang. Lesome, tirelo e kgotsofatsa pelo ka botlalo, dibese di fitlhelela tirong ka nako le go tlhomamisa tshireletso. Mabaka a go tlhophileng go dira seo, go thusa go bontsha maemo a tiro a dibese ka tsela e e tlhamalalang, go tlhaloganya maikutlo a batsayakarolo.

Koketso ya tlhwatlhwa ya dibese e ama batho jang? E kgothatsa batho go dirisa dibese, e thusa go boloka madi fa ba ya tirong kgotsa sekolong, e tlhabolola botshelo jwa batsayakarolo ka tshireletso le go fokotsa mathata.

Lekakanyo la tirelo ya dibese mo sekolong sa lefela go ya go lesome. Lefela, ga gona sepe se se kgotsofatsang. Lesome, tirelo e kgotsofatsa pelo ka botlalo, dibese di fitlhelela tirong ka nako le go tlhomamisa tshireletso. Mabaka a go tlhophileng go dira seo, go thusa go bontsha maemo a tiro a dibese ka tsela e e tlhamalalang, go tlhaloganya maikutlo a batsayakarolo.

Ke ikutlwa ke gateleditswe ka ntlha ya go emisiwa ga dibese, ke tla dira jang? Boloka maitshwaro, botsa bakgweetsi lebaka la go ema, akanya gore ke tla latelela nako e nngwe.